Uma nginganikezwa indawo emakhaya. Ngingalima, ngingaba umlimi ngiphinde futhi ngifuye. Ngakho-ke ngizobe ngikhulisa umnotho, nami ngizobe ngikhula kwiziphiwo enginazo, ngisize nomphakathi ozobe useduze nami ngokuthi badle ukudla okunempilo, okunomsoco.

Indima uhulumeni okumele ayibambe ekusizeni abalimi abahlaselwe yimikhuhlane yezinyoni noma uphenyane, bangakha amakhambi ebese bewathumela ezilalini, emakhaya, ukuze abantu basemakhaya bazokwazi ukuthi badlise izimfuyo zabo. Ngako lokho, kuzobe kusiza ukuthi kunqandwe ubhubhane noma imikhuhlane yezinyoni noma uphenyane.

Ngesikhathi ngikhula, kwakukhona izikhathi ezinhle kakhulu. Njengokuthi sihambe siyovakasha ekhaya elikhulu, lapho khona kwakukhona khona imfuyo. Umkhulu wethu-ke wayesifundisa ukufuya nokuthi kunakekelwa kanjani izitshalo. Kwakumnandi kakhulu, ngoba ngangingahambi ngedwa, kepha ngangihamba nezinye izingane zakithi. Ngigcina ngokuthi ngihlale emkhulekweni iy'khathi ey'nzima, nanokuthi ngazi ukuthi isimo esingadluli.

Abacwaningi bangasebenzisa uchwepheshe lwamanje ukuze bakwazi ukucwaninga ngalolu daba. Kanti-ke ukwehla kwezinyosi kusho ukuthi noju nalo luzobe selehlile. Ukwehla koju kuchaza ukuthi abantu abaningi angeke basakwazi ukuthi bathole uju. Kanti izimboni, noma izitolo ezidayisa uju, selizobiza kakhulu.

Izinzuzo zewayini eli-organic. Lokho kusho ukuthi uma li-organic, kusetshenziswe izithako zemvelo zodwa. Ezingeke zibe nomthelela omubi empilweni yomuntu. Kanti iwayini leli eli-conventional elivamile, kufakwe ezinye izithako zokuzenzela, okungase kube nomthelela empilweni yomuntu.

Singayisekela kanjani impova yomoya ezingadini zethu nasemiphakathini jikelele? Singayisekela ngokuthi, ezingadini zethu singafaka amanethi kanye naboseyili laba abakwazi ukuthi bafake umoya wemvelo, ukuze izitshalo zethu zingeke zife. Kukho konke lokhu esikutshalile kuzophila kahle.

Abalimi abasafufusa bengabamba iqhaza elikhulu emnothweni wezindawo zasemakhaya, ngokuthi baqashe abantu abasemakhaya abamkantshubomvu kwezolimo. Ngalokho bazokwazi ukuthi bakhiphe izinto ezisezingeni elihle, badayise benze imali, ukhule umnotho.

Uma ngabe ngifuna ukuthuthukisa into eyodwa ngezimo zokuphila kwabantu abasemapulazini, ngingaletha ezochwepheshe ukuze nabo bakwazi ukuthi bazilolonge ukuthi nisebenza kanjani, futhi zenze izimpilo zabo ukuthi zibe lula. Ngakho-ke, bazokwazi ukuthi nabo babe phambili njengabantu abahlala emadolobheni.

Izinhlelo zami zokusebenzisa noma zokukhulisa kwezitshalo, azihlukile kunezindlela ezazisebenzisa emandulo noma izindlela zendabuko. Uma ngabe ngidinga ulwazi ukuthi ngabe kutshalwa ini ngasikhathi sini, ngiye ngibuze ekhaya abantu asebemkantshubomvu ukuze bangifake endleleni eqondile. Ngikwazi nokuthi ngithole okunye ukusizakala, ngiphinde futhi ngifunde ngazo zonke izinto engidinga ukuthi ngizazi ngezitshalo.

Izinselelo ezingase ziphakame ngesikhathi soshintsho kwezolimo ukuba, abantu abaningi basasebenzisa izinto zokulima zakudala. Kanti umangabe kungalethwa ezochwepheshe zamanje, lokho kungenza ukuthi umsebenzi usheshe kakhulu futhi ungagqilazi.

Ulwazi engilithole ngokufunda ngezintuthwane ekudluliseni impova, kungivule amehlo kakhulu nokucabanga ukuba, kungabe isilwane esincane ngale ndlela, ngabe siphila ngendlela le esiphila ngayo? Ngabe sikwazi ukwenza izinto lezi ezikwazi ukuzenza? Siphinde futhi sibe isilwane esihlakaniphile esikwazi ukuthi sibekelele ikusasa.

Izinzuzo ze-superwash wool. Ithambile esikhumbeni. Iyakwazi ukuthi kusebenzeke ngayo kalula. Futhi iza ngemibala eminingi. Iqinile uma ngabe iqhathaniswa nezinye.

Ezolimo zinegalelo elikhulu ku-GDP, ngoba abalimi bayatshala ebese bevuna, bese behweba namanye amazwe. Lokhu kuletha inzuzo eNingizimu Afrika, kunyuse i-GDP yezwe lase Ningizimu Afrika.

Umngani wami ohlala edolobheni angaba nenselela noma isimo esinzima angabhekana naso ngokuthi, imfuyo yakhe yezinkukhu angeke ibe nesikhathi noma isikhala esiningi sokuthi iphile khona ngoba emadolobheni awunikezwa indawo enkulu ongakwazi ukuthi ufuye kuyo.

Ukugcina izindwangu zoboya ngendlela efanele. Ukuvikela uvemvane lohlobo oluthile njenge-moth. Ngoba uma ngabe izindwangu uzozigcina noma ikanjani zizoba ne-moth. Kanti uma ngabe izindwangu sezibe ne-moth, uma ngabe zithinta umzimba, umzimba uzoba nenkinga. Noma ungagcina usuba nezilonda, ebese-ke kumuntu sekumele akhiphe izimali eziningi ukuze alashwe.

Gogo uMaNtuli kumele acabange ukuthi kungabe yiziphi izitshalo angazitshala ngaleso sikhathi. Iziphi izitshalo ezizovunywa isimo sezulu saleso sikhathi, ngoba angeke uzotshala isitshalo senye isizini kwisikhathi sesinye isizini ngoba leso sitshalo angeke sikhule sizofa.

Ngike ngacabanga ukuthi ngingaziphilisa ngokulima. Ngingakwazi ukuthi ngitshale izitshalo engizithandayo kakhulu ezifana njengezithelo. Ave ngizithanda izithelo lezi eziphana amanzi amaningi. Kanti futhi ngingenza ngendlela yokuthi ngiqinisekise ukuthi nezitshalo zami engingazitshala njengamazambane, iklabishi, isipinashi. Lokho kusiza kakhulu ukuthi ekhaya abantu badle, besuthe, futhi bakhule kahle.

Isomiso sikuthinta kakhulu ukukhiqizwa kokudla. Ngoba uma ngabe kunesomiso kusho khona ukuthi imvula ayini noma ayinethi. Ngakho-ke ukudla noma izitshalo ziyafa, izitshalo ezikhiqiza ukudla ziyafa ngenxa yesomiso ngoba imvula ayinethi, amanzi awekho.